A ka direla ka tsela ya go tshwana le gore ba dire, ba age 'felo leo le legolo la metshamekelo. Ko 'felong leo badiri gape le ofisi e leng gore e tlo fitlhelelwa ke batho botlhe. Tshwanetse ba netefatse gore ga ba aga 'felo leo go ba le tsotlhe tse di tlhokegang tsa metshameko, tsotlhe tse e leng gore di tlo thuša batho ba 'felo le ebile baage go lekana batho botlhe ba ba leng fao.

Se ke se ratang kudu ka metshameko ya se ileketeroniki ya mogala o matlhajana ke gore e kgona go thuša motho gore a seke a akanya thata go ba a tshwarwa ke malwetse a go tshwana le bo di-stress-e le mathata a o. sa tlhaloganyo ya motho mo tseo tse e leng gore ga di a siama, a lebelele metshameko eo a be a siame. Ke se ratela sona, ke sa ratela gore se thuša motho mo menaganong gore menagano e sebetse sentle e be sentle le mo moyeng a be sentle a be a siame.

Ke ile ka itemoga ko tsa metshamekong ke palelwa ke go ke go šiana ebe ke dira mo metshamekong ke be ke dira tse tsa go šiana. So ke ile ka palelwa ke go šia yo mongwe yo ne ke be ke šiana lena ka nako tseo. Ile ke leka ke leka ke palelwa ke leke ke leka ke palelwa ke phela ke le ka mo morago ga gage e ile ya nkutlwisa bohloko thata, ile ya se dule pila moyeng, menaganong ke ile ka ba tla le go tlogela tseo tsa go šiana ke ile ka ka dingala ka tswa go tsona go fitlhela la ka .

Ee, ke bona go dira sentle gobane go ikatisa go botlhokwa e le tota. Ke bona e le ntho e e siameng, tsela e e siameng go ikatisa for go lema gobane yo mongwe a ka iphumana a ka mogare a tsa temothuo a be a berekisa botlhale jo bo kry-ileng kwa ga bone ka nako tse a ikatisa a berekisa bona go atlega.

Ke dilo tsa go tshwana le thekgo gore ba fumane thekgo mo tsa metshamekong, ba botsiwe ba fumane ditlhokwa tse tsotlhe tse di tlhokagalang for metshameko. Ba ba ne le magae ga bo bone ba ba thata, ba ba . Tseo di ka rarabololwa ka tsela e e leng gore rena re le ba ra bua ra bua le batsadi ba bašwa ka moka ra ba bontsha botlhale.

Se ke se ntshang ka sona bodutu ke kgwele ya dinao, ka matsatsi a latelang go tshwana le mantaha ka matsatsi a i-three mo bekeng e le go mantaha, laboraro le vrydag-a. Ke raloka fela, ke tshameka metshameko eo go ikentsha bodutu le go dira gore monagano o sebetse sentle.